Njengamfazi xa ndimenyiwe emcimbini wodadobawo womyeni wam kuyanyanzeleka ukuba ndinxibe amajeremane, zonke iimpahla zasemizini ukubonisa isidima sasemzini wam ukuba ndisihloniphile. Ndinxibe njengomfazi ndinxibe ndifake isikhafu esinqeni, ndifake umbhinqo, ndithwale iqhiya. Ndiye khona ndifike ndibe ngumfazi lo bamlobolayo ohloniphekileyo, nesidima somzi wam sizawubonwa apha kum.

Mhlobo wam, ndiyayazi ukuba awuzazi izinto zalapha kodwa ngoku ndifuna xa sifika phayana, xa sizawungena endlini, uwothule umnqwazi. Loo nto leyo kukubonakalisa imbeko nentlonipho uba aba bantu bakhoyo phaya endlini uyabahlonipha abantu abadala xa ungena. Ngumthetho walapha ekhaya kwaXhosa. Thina xa singena endlini sibonakalisa imbeko, intlonipho, ngokuba sithule umnqwazi xa singenayo endlini. Ndiyayiqonda ke loo nto leyo wena uba inoba awuyazi kodwa ke thina siyenzela ukubonakalisa imbeko xa ungena. Babone abantu abadala uba, okay, ngoku kufika indoda. Noxa bengayazi kodwa babone uba ubahloniphile.

Heyi, isinxibo sale mihla ndingatsho ndithi sinokuphazamisa kwindlela esinxiba ngayo singootata kwisiNtu ngeli xesha langoku. Kuba isinxibo sangoku wonke umntu ngoku, umzekelo ootata ngoku sebekwazi uba banxibe ezi zihlangu zefeshini nezi nezi bhlukhwe zefeshini, yonke le mpahla yefeshini. Abasasixabisanga abasaxabisanga ngoku ukunxiba izinto ezazinxitywa kuqala ezifana nemibhaco, abasazinxibi kakhulu ngoku. Kodwa ke bayazinxiba kumaxesha athile kodwa ke ngoku akusafani nakuqala kuba kuqala kwakunxitywa kude kuvele iimpundu neendawo ezithile ezingamalungu omzimba kodwa ngoku kugqumeka yonke into. Kona kona kuphinde kubaluleke isinxibo sangoku, naso siluncedo oluhle kakhulu.

Isinxibo sale mihla sinefuthe kakhulu kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa ngoku. Isinxibo sangoku, abantu abangoomama ngelinye ixesha uyawufumaniseka ukuba umntu ongumama ugqebhezile okanye unxibe into emfutshane, kanti kudala loo nto yayingenzeki. Ngoku benza izinto abazibona koomabonakude, ababona abantu bakude bakwezi abalolunye uhlanga benxibe ngohlobo oluthile, nabo bafune ukunxiba kanjalo kuba bebona izinto kwabanye abantu. Kona kona isinxibo sangoku sinefuthe elingekho elingekho elingekho elingekho lihle, liphinde libe lihle kwelinye icala kodwa.

MXhosa senza imigidi. Emgidini xa ungumXhosa uyindoda njengam, ulindeleke uba unxibe unxibe unxibe iintsimbi uyindoda, uphathe intonga ucace uba uyindoda, ucace uba uyindoda ukwazi nobetha izinja noba kwenzeka ntoni. Unxibe ibhlukhwe uyindoda, indoda inxiba ibhlukhwe. Uxwaye into emagxeni ucace uba uyindoda yomXhosa ehloniphekileyo. Kunganyanzelekanga ke uba uthwale entloko kodwa uba unayo into yothwala, uyathwala. Kodwa ke umbhaco siyinxiba sisonke ootata noomama, wonke umntu ongumXhosa.

ulwazi xa ngaba ulibhinqa utshatile emingcwabeni kulindelekile ukuba unxibe izinto ezinde ezigqitha amadolo. Kuyaxhomekeka ke ukuba kuzawuba ngumngcwabo ophi kodwa ke kulindelekile uba if uba usengumakoti osemncinci kulindelekile uba unxibe njengoba umakoti, usebenze wenze yonke into. Abantu ubanike ukutya, ubaphekele, yonke loo nto leyo. Xa uyintombi ke uye unxiba noba sisiketi, isiketi nje noba singakanani kuba useyintombi wena imithetho noko ayikabikho kangako, ayikabikho qatha kuwe yesinxibo. Uyanxiba kodwa ke ungade usinxibele ibhlukhwe, unxibe nje isiketi ukuhlonipha ukwazi kwam.